Ukuze abalimi bakwazi ukuthola ukuxhaswa, kuzodingeka ukuthi babenazo zonke izitifiketi, kanye nemibhalo, njengeziqu zobufakazi ukuthi bafake isicelo sokuxhaswa ngezimali kuhulumeni.

Ukuqinisekisa ukuphepha kwesivakashi ngesikhathi sokukha, amagilebisi. Babambiqhaza kufanele bagqoke izicathulo ezivaliwe namagilavu nokuvikela ilanga.

Izixazululo zesikhathi eside zokunisela ezindaweni ezikhahlanyezwa yisomiso, zihlanganisa ukuvunwa kwamanzi emvula, ukuchelela ngamaconsi, ukukhishwa kukasawoti emanzini ubusha kwamanzi angcolile.

Abalimi abanolwazi bangafundisa abalimi abasesebasha amasu endabuko afana, nokushintshaniswa kwezitshalo, ukhongiwa kwenhlabathi namanzi, ukuphatha imfuyo, ukutshela ukutshala nezinkathi zonyaka, nokugcina kwembewu.

Abalimi abanolwazi bangafundisa abalimi abasha amasu wendabuko afana nokushintshaniswa kwezitshalo, ukukhongwa kwenhlabathi namanzi, ukuphatha imfuyo, ukutshela ukutshala ngezikhathi zonyaka nokugqina imbewu. Baphinde babelane ngokulwazi mayelana nokugcinwa kwamathuluzi epulazi.

I-hydroponic inikeza izinto ezimbalwa ngaphezulu kokulima kwendabuko. So, okuhlanganisa ukukhula kwezitshalo nokushesha isivuno esiphezulu, kanye nokushintshiswa kwamanzi ukufika ku-ninety phesenti. So sona asidingi ukusetshenziswa ngenhlabathi ukuze ilunge ukulinywa kwasemadolobheni.

I-superwash wool iyawasheka ngomshini, ithambile, iqinile futhi ibamba imibala egqamile kahle. Iyenza ilungele izingubo kakhulu. Kodwa-ke ibhekana nokucuthula kwama-chemical, iphinde futhi iphakamisa ukukhathazeka kwemvilo.

Ukuze usebenzise ikhondishina, geza izinwele zakho usebenzise ubude obuphakathi naphakathi. Usakaze kokulinganayo, ushiye imizuzu embalwa ugeze kahle, futhi usule ngobumnene. Ukuze uvikeleke isikhumba sebenzisa i-sun screen. Uhlale umanzi kwame ugweme amakhemikhali . Udle kahle unciphise ukushanyeka elangeni, ukushayeka elangeni, sorry, ukushayeka elangeni uzijwayeze ukunakekela isikhumba sakho.

Izitshalo ezikwazi ukubekezelela isomiso njengama-succulents, , i-lavender . Zikhula kahle endaweni enamanzi aphansi. Izitshalo eziqinile ezifana namabele, amabele nokhwezi, zilungele izindawo ezomile. Lezi zitshalo zidinga ukutshelela okuncane okuzenza zilungele isimo sezulu esomile.

Abalimi bangabambisana ngesikhathi sesomiso ngokuhlanganyela izinhlelo zokunisela ukhonga amanzi, ukwakha indawo ngokugqina umphakathi, ukuhlela izitshalo ezimelana nesomiso. Ukusungula ukwabiwa kwamanzi ngendlela efanele kanye nokutshala imali kwezibucepheshi. Ukubambisana kuqinisekisa ukusetshenziswa kwamanzi ukuze kube nendlela efaneke kanye nokusimama kwezilimo isikhathi eside.

Yebo, ukulima kusewumsebenzi obalulekile namhlanje. Kuhlala kumgogodla wokuqinisekisa kokudla ukuthi sinempahla edingakayo engashintshi, njengoba inani labantu emhlabeni likhuphuka, isidingo sokudla siyakhuphuka. Futhi abalimi badlala indima ebalulekile kakhulu ekuhlanganiseni naleso sidingo.

Ukuze bavumelane nokushintsha kwesimo sezulu, abalimi bangashintsha ukukhetha kwezitshalo, ngokukhetha izinhlobo ey'zokwazi ukumelana nesimo sezulu. Ezikwazi ukumelana nesomiso kanye nokulungisa izikhathi zokutshala ukuze zihambisane nokushintsha kwesimo sezulu. Bangakwenza futhi ukuqula ukujikeleza kwezitshalo ukuze kube ngcono impilo yenhlabathi futhi.

Ukudla okuqondaniswe nokusemathinini kungaba nempilo njengokudla okusha njengoba kugcina umsoco kahle. Ikukakhulukazi uma kuqondaniswe ngokushesha ngemva kokuvuna. Kodwa-ke ezinye zezinto eziqondaniswe nezifakwe ethinini zingase zibe noswayi ongeziwe, ushukela noma izinto ezilondolozayo. Ezinganciphisa ukubaluleka kwazo empilweni.